Ngicabanga ukuthi into ebangela ukuthi ama-ambulensi athathe isikhathi eside ukufika okokuqala, amaklinikhi amaningi awekho ezindaweni ezisemakhaya, uthole ukuthi ikilinikhi ikude kakhulu nezindawo zasemakhaya okwenza ukuthi i-ambulensi isikhathi eside. Okwesibili, ukuntuleka kwama-ambulensi miningi imiphakathi baningi abantu uthole ukuthi ama-ambulensi mancane iyona into eyenza ukuthi-ke isikhathi sibe side ngoba mhlawumbe kusalindiwe i-ambulensi isaphumile ihambise isguli, okanye ibisayolanda ezinye iguli. Bese kwenza ukuthi-ke kuhambe kancane-ke kuthathe isikhathi ukuthi ifike kulowo omunye umuntu oyijahile ukuthi ifike kuyena.

Ukuba khona konompilo abozahambela amakhaya bangene imizi ngemizi behlola abantu igciwane le-HIV ukuze kukwazi ukutholakala kusenesikhathi, bakwazi ukuthi abantu batshelwe ngezingozi, batshelwe nangokuthi yini abangayidla, batshelwe nangemishanguzo.

Ngicabanga ukuthi ngingaba nezinsuku zezifo ezithile ukuze kungaminyani kugcwale wonke umuntu eklinikhi kodwa kube khona ukuthi if kukhona umuntu onesimo esiphuthumayo akwazi ukufika futhi amukeleke futhi alapheke. Kodwa ngazi ukuthi uma ngenza umzekelo, ngoMsombuluko abantu abaphethwe isifo sofuba, ngoLwesibili mhlampe abantu abaphethwe isifo se-HIV and AIDS, ngoLwesithathu abantu abaphethwe izisu uyabo, kanjalo kanjalo. Kodwa futhi uma kukhona umuntu onesimo esiphuthumayo uyakwazi ukuthi futhi asizakale kodwa ngokwenza ukuthi ngihlukanise iy'nsuku zezigulo zabantu kwenza ukuthi kungaminyani eklinikhi, abantu bafike ngamalanga abo kube ilabo bantu nje abalaphelwa leso sifo ngalelo langa.

Amakhambi esake sawasebenzisa umhlonyane, umhlonyane agqume ngawo umuntu okanye awuphuze kancane iwona engikwaziyo osebenzayo, okunye kuba ugamthrini engiye ngizwe angikaze kodwa ngiwusebenzise but ngiye ngizwe ukuthi nawo ungathi uyasiza emkhuhlaneni.

Inzuzo ikhona kakhulu ngoba imithi yesintu iyakwazi ukuthi ikuvikele ukuthi ungabi nawo. For instance, umkhuhlane, uma uwumuntu ozaziyo ukuthi kuzoqala ubusika and ungumuntu othandwa umkhuhlane uqale wena uzenzele mhlawumbe amanzi ashisayo ufake olamula, ufake ojinja nogalikhi kanje, umane uyiphuzela. Kuthatha isikhathi ukuthi ube nomkhuhlane uze uhambe uye kwadokotela, udokotela akujove bese ekunika imithi yesiLungu. So, kuyasiza ukuthi uhlale uhlale nje uzelaphe ngale mithi yesintu ukuze umzimba wakhe, umzimba wakho ujwayele ukuthi ungangenwa izifo or amagciwane ngokushesha.

Ubumpofu bona buyinkinga enkulu ingakho emakhaya abantu bezala kangaka or benezingane ezingaka ngoba kunzima ukuthi bagibele baye emadolobheni bayothola izinsiza. Engicabanga ukuthi kumele kwenzeke ukuthi uhulumeni njalo ngenyanga athumele ama-mobile clinic afike emakhaya, bakwazi abantu besifazane ukuthi bahambe bayohlela abafuna ukuhlela, bakwazi ukuthi futhi bathole nalezo izinsiza zokuyisebenzisa uma besesikhathini. Kanti futhi maningi nama-organisation asebenzisana nabantu besifazane angakwazi ukuthi njalo alethe izinsiza lezo mhlambe ehholweni lomphakathi njalo ngenyanga ayafika alethe, bese-ke abantu besifazane bayaya bayoyithatha khona ukwenza ukuthi impilo ibe lula.

Ngicabanga ukuthi ukuthi kube khona iy'mbizo ezindaweni zethu zasemakhaya ezihlalahlala zibizwe kukhulunywe ngendaba yabantu abakhubazekile, bachazelwe abantu indlela ekumele baphathwe ngayo nokubaluleka kokuthi nabo ba abantu futhi banamalungelo. Ngokwenzanjalo kuzokwenza ukuthi abantu baze baqonde ukuthi babaphatha kanjani abantu abakhubazekile, kodwa uma abaholi bendabuko namasonto bengakhulumi ngalokho ingakho abantu abakhubazekile bezohlukumezeka emiphakathini. Kodwa uma kungamane ukuba khona iy'mbizo la kukhulunywa ngabo kutshelwe ukuthi baphathwe kanjani, batshelwe ngayo yonke into ngabantu abakhubazekile umphakathi ozobanakekela futhi uzosho ukwazi ukuthi yini ekumele ngiyenze uma kwenzeka kanje, kumele umuntu okhubazekile ngimuphathe kanjani.

Ugogo ngingamthatha ngimuse kosonhlalakahle ukuthi akwazi ukuthi ayobhalisela impesheni, ngimchazele ukuthi yini ekumele ayiphathe okuwumazisi wakhe okuyikona okubalulekile azokwazi ukuthi afike lapha abhalise, nokuthi aphathe nencwadi yekhansela lakhe. Uma kuwukuthi ugogo umuntu ongakwazi ukuhamba bakhona laba abantu okuthiwa emiphakathini okuthiwa abahambela abantu abadala emakhaya, ngingathola labo bantu ukuthi bahambele ugogo lowo, ukuthi bafike bazomubhalisela ekhaya. Ukuthi bhalisele impesheni yokuguga uma ukuthi akakwazi ukuhamba.

Ngicabanga ukuthi ziyaluthola usizo olwanele emtholampilo ngokwempilo kodwa ngokomqondo angicabangi ukuthi bayaluthola lolo sizo ngoba amanesi wona azuke efuna nje ukuthi amlaphe umuntu, uma umuntu elimele bamlaphe lawo manxeba okulimala bese beyamtshela ukuthi mhlawumbe usengahamba ayombophisa lo omshayisile kodwa-ke kuphelele lapho. Nanokuthi umuntu angabe esathola ukulashwa ngokomqondo ngoba uma uhlukumezeka ngodlame kusho ukuthi uhlukumezeke nasemqondweni, kodwa ngokwasemzimbeni ngicabanga ukuthi bayaluthola lolo sizo.

Okubalulekile ukuthi bazivocavoce kube abantu abajwayele ukuzivocavoca ukuze bakwazi ukumelana nezimo eziphuthumayo zokucisha umlilo noma isiphi isimo esiqhamukayo, ngoba kuyenzeka ukuthi uma beyocisha umlilo bayocisha umlilo kwibhilidi eliphezulu ekumele bagijime bayogibela eyindaweni eyiphakeme, noma umuntu kumele agijime edonsa amapayipi amanzi. So, ukuthi bazivocavoce kubalulekile nokudla abakudlayo yinto ebalulekile futhi leyo yokuthi babheke ukuthi badlani ukuze bakwazi ukuthi bahlale be abantu abafanele umsebenzi, nanokuthi bakwazi futhi ukusizeka nangokomqondo ngoba izimo abahlangabezana nazo kule zindawo abacisha kuzo umlilo izimo ezahlukahlukenes. So, ukuthi bakwazi futhi ukuthi basizakale nokomqondo nakho kubalulekile.

Isimo esingesihle leso kanti futhi isimo esingemnandi kakhulu, ikakhulukazi uma ugula uphethwe iyinhlungu kodwa uhleli eklinikhi ulayini awuhambi uyabona amanesi ayaxoxa abhizi awanandaba nani, kuye kungiphathe kambi kakhulu kodwa-ke mina ngoba nguwumuntu owakufundiswa ukuthi akwazi ukuyikhulumela. Ngiye ngisukume ngihambe ngiye kuwona amanesi ngiyaqonda ukuthi kwenzakalani, yini ebambile bese ngiyathola kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe banomhlangano or mhlawumbe bayashoda, bayazama lokho abayongichazela kona. Ngihlale sengazi ukuthi okay, ikhona into eyenzakalayo kodwa nje kona akumnandi, especially uma ugula akumnandi.